Ulutsha lungafunda lunintsi kwezemidlalo. Oko kuquka ukuba bangafunda okanye ulutsha lungafunda ukusebenza ngokuhambisana, uxanduva, lingafunda ukuzeyisa, lingafunda ukuzithemba, ukuthatha izigqibo ezikrelekrele, ukunyamezela yaye ukuhlonela nabanye abantu.

Iingenelo zemidlalo ye-chess ziquka indima yokuphuhlisa ukuqonda nokucinga nzulu, zikwaphucula umonde nokunyamezela, ziqhuba isakhono sokuthatha izigqibo, ziphinde zifundise intlonipho nemigaqo. Ziye ziphucule ingqondo yokugxila, ziphinde ziphucule abantu, ziphinde zibahlanganise.

Ndingaqinisekisa ukuba ungenela iqela lezemidlalo elithile apho sihlala khona yaye unabahlobo azokwazi ukuba adlale nabo phandle. Ndiphinde ndiqinisekise ukuba nasesikolweni sikhona okanye likhona iqela alijoyinileyo okanye alingenileyo. Ngelo hlobo uzofumana ithuba elincinci loba ahlale adlale iigeyimu zasefowunini.

Uluntu lwaluvuya kakhulu ukuba siwinile yaye yasenza loo nto leyo sizive siziintshatsheli zomdlalo wombhoxo.

Ziintshantshali zeBanyana Banyana, iqembu labantu abangoomama badlala ibhola ekhatywayo. Aba sisi bayimizekelo kakhulu ngoba imidlalo emininzi abayidlalayo basoloko bewina kumagqabantshintshi bezizo neentshatsheli. Loo nto iye ibonakalise umntana oyintombazana ukuba ibhola ayidlalwa ngabantwana abangabafana kuphela namantombi ayayidlala yaye ayidlala ade abe ziintshatsheli ezaziwayo.

Umcelimngeli ophambili kakhulu kukuba izikolo zaselokishini zinqabile ukuba zibe nayo ipuli. Ngoko ke zinqabile uba zibe naso okanye zibe nayo, zibe nalo iqela labantu abaqubhayo.

Abanye boyika ukuba zonzakale, abanye boyika ukuba abantwana babo babe ziintlekisa okanye bafaniswe nabantwana abangamakhwenkwe. Abanye ke baye boyike ukuba umntanakhe uzawujika afune uba ngumntana oyinkwenkwe ngoku ayintombi ngenxa yoba edlala ibhola.

Umdlali endimthandayo nguKarla Pretorious owaziwa njengoMostert ngoba ungumzekelo ogqwesileyo kubadlali abatsha, uxuba itheknoloji yomdlalo, isimilo kunye nokuzinikela. Umdlalo wakhe uyandinika umdla, iinkuthazo nobuchule endibunqwnela ukuba nabo.

Imidlalo yokuqubha, imidlalo ye-chess kunye nemidlalo ye-karate.

Ngoba bambalwa okanye ambalwa amadoda afunayo ukuwudlala loo mdlalo njengoko nje bewudelela bekwazi njengomdlalo wamantombazana. Ngoko ke abafuni kuthiwe nabo bazenza amantombazana.

Kukwakha ngehlobo lokuba uye uyazi ukuba xa udlala umdlalo othile kuneziphumo ezibini, ukuwina nokungawini. Xa ungaphumelelanga ke uye ufunde ukuba akuzuba njalo okokoko yaye funeka ufunde kwiimpazamo zakho.

Ukudlala intenetya kunempembelelo entle kakhulu kwimpilontle yomntwana. Nanga amacandelo aphambili achaza loo miphumo. Eyokuqala, impilo yomzimba iyaphucuka, ingqondo iyasebenza, intenetya ifundisa ukucinga ngokukhawuleza, ukwenza izigqibo ezilumkileyo kunye nokuphendula ngokukhawuleza. Iyanceda ekuphuhliseni ukugxila kunye nokulawula iimvakalelo xa uphantsi koxinezelelo. Ukuzithemba kuyakhula. Xa umntana ephumelela okanye ephucula indlela adlala ngayo uyazithemba, ufundisa ukwamkela ukuphumelela kunye nokoyiswa ngendlela enesidima.

Indifundise lukhulu kakhulu. Indifundisa ukuquka ukwazi ukuzicingela, ukwazi ukucinga phantsi koxinezelelo, ukuthatha izigqibo eziya kundiphucula nokwazi ukwakha ubuhlobo lula.

Iqela endilithandayo liqela lamaBhokobhoko ngoba liqela elibambeneyo. Nangona besuka kwiintlanga ngeentlanga, bayavana yaye benza abantu baseMzantsi Afrika ukuba badibane xa sebedlala.

Xa uzama ukuguqula into oyithandayo ibe lishishini elihlawulelwayo kukho imicelimngeni emininzi onokuhlangabezana nayo, kodwa unokoyisa xa usenza izinto ngendlela ecwangcisekileyo. Nantsi indlela onokujongana ngayo nemicelimngeni. Ukungabikho kwemali yokuqala kungaba ngumcelimngeni. Isisombululo soko kukuba qala kancinci, sebenzisa izinto osele unazo. Yenza izinto ngokuzenzela, i-DIY ke. Sebenzisa imithombo yasimahla efana nee-social media ukuthengisa loo nto yakho uyithengisayo.